Lo kgetha dipina tse amanang le manyalo le marato lenyalong lenana jwalo ka ha ke tlo nyadisa. Jwale lebaka-baka ke bolela jwalo ke hobane, e tla be e le tsatsi le kopanyang batho ba babedi ba ratanang. Ke ka hona ke lokela ho bapalla dipina tsa marato, kapa dipina tsa manyalo tse ba kgothatsang ho hore lerato le lenyalo ke ntho e monate hakakang. Jwale ke lokela hore ke ke etse bonnete ba hore mmino o tla bapalwa le haeba ho na le motho ya tla ba bapala mmino oo. Ke tla be ke kgethile mmino o amanang le sena seo e bang se tla be se etsahala e tla beng e le lenyalo. Ho lokelwa hore ho bapalwe mmino wa manyalo kapa mmino wa lerato, oo e bang motho e mong le e mong o tla kgona ho utlwisisa.

Mokgotsi, Ke batla ho nka tsela ya ho ba influence-ra ho tiktok-o. Ebile ke bona hore influence-a ya ka eo ke e latelang kapa e ke ratang e rekile koloi ka tjhelete e entseng ho . Ka hoo le nna ke lokela hore ke be influence-a. Empa tsela eo ke lokelang ho e nka ke hore ke be le dikgatiso kapa tsona di-video tseo e bang di tla kgahla batho ba bangata ho TikTok-o. Ebile ba tla di rata di-video tseo kapa dikgatiso tseo. Jwale ke bona bohato bo ke lokelang ho bo nka boo kgahlano le ho ba influence-ara. Mme ke lokela ho etsa bonnete ba hore balatedi ba ka ba TikTok-o ba tla feta dikete-kete, kapa ba tlohe ho sekete ho ya hodimo.

O tla ntshwarela moahisani wa ka nkekeng ka ba ka kgona ho o fa Wi-Fi password ya ka, hobane seo ke sephiri sa ka. Nkekeng ka o fa Wi-Fi password ya ka, lebaka ke la hore le nna Wi-Fi ena eo e bang kea e sebedisa. Ke e reketse hore ke kgone ho etsa mabaka a bohlokwa a jwalo ka di assignment-e, le o mong mosebetsi wa sekolo. Jwale nkekeng ka kgona ho o fa Wi-Fi password ya ka hobane hape ha ke tshepe hore e tla ba wena feela a hokahanyang. O tla hokahantsha le batho ba bang, empa nna ke reka Wi-Fi. Ntho e nka ka o etsetsang yona e bobebe ke hore wena ke o ise lebenkeleng leo e bang ke rekile Wi-Fi teng. Ha e le hore ke o fe Wi-Fi password mohaisane lebala kannete nkekeng ka kgona. O tla nkinela matsoho metsing ha ekaba neng sena ke o seo ke o hlalosetsang sona se o tshwara hampe.

Nna ke motho le di-filimi. Ke rata difilimi tse nyarosang mmele, ke rata difilimi tsa metlae, ke rata difilimi tsa ntwa ya sesole. Mme ke di shebella le bakgotsi ba ka le ba lelapa, le ba le batho le hoba ke ba feng ha feela motho a nketetse a lakatsa ho shebella filim. Kea e shebella filim ke e shebella tsatsi le tjhabang le le dikelang bekeng. Ko hore ke shebella dififilimi o tloha Mantaha ho wa isa Labohlano, ka hoo ke shebella filimi matsatsi a supileng ka beke jwalo ka ha matsatsi a beke a ile a supileng ho tloha Mantaha ho wa isa ho Sontaha. Ke shebella difilimi tse monate le tsa marata kea di shebella difilimi. Ke be ke meme le ba bang ba baahisane hore re tlo shebella difilimi mmoho le ka Meqebelo.